Go tshameka motshameko wa seileketoroniki go monate gonne go ntsha motho bodutu a dutse kwa gaabo kgotsa lefelo lengwe le lengwe le e leng gore o ikutlwa a batla go dula kwa go lone mme ebile le kopanya batho ba le bantsi, sekai, merafe e e farologaneng ba kgona go tshameka kgatlhanong mme batho ba sa itsane.

Ee, go tshameka metshameko mo megaleng go fokoditse metshameko ya namana gonne batho ba le bantsi mo nakong ya gompieno ba na le megala mme ga ba tlhole ba bona botlhokwa jwa go tshameka kwa ntle le ba bangwe, jaaka bokgwele ya dinao. Nako e e ntsi ba tshameka metshameko yotlhe mo megaleng ya bone.

O ka tshameka motshameko wa Betway mo e leng gore go metshameko e le mentsi mme o e leng gore ke batla o o leke ke wa go tshameka kgwele ya dinao, dikgaisano tsa kgwele ya dinao ka ditlhopha ka go farologana. Fa setlhopha se o se tlhophileng se fenya, o tla abelwa madi a a rileng.

Go ya ka nna ke bona dieleketeroniki di ama metshameko e e tumileng ka tsela ya gore bontsi ga ba tlhole ba batla go tshameka metshameko ka namana, ba batla go tshameka mo megaleng ya bone mme monate ole wa go tlhola o tshameka jaaka sekai, kgwele ya dinao batho ba tshameka kwa lebaleng ga e tlhole e direga ka gonne batho ba tshameka kgwele ya dinao go tswa mo megaleng, le e nngwe e bidiwang playstation.

Se ke se ratang ka metshameko ya seileketeroniki ke gore o tshameka o dutse fatshe ka nako ya gago. O kgona go tshameka o tla o tlogela, o ikhutsanyana, ebe o bowa gape o tshameka. Se ke se ratang mo metshamekong o ke gore motho ga a tlalatlale mo nageng a tshameka, o tshamekela gongwe le gongwe ka nako e e batliwang ke wena.

Go tlhokega mogala le data. Metshameko e ke itseng ke Row Blocks, Appex Legends, Counter Strike Two.

O ka iphitlhela e le gore ga o tlhole o tshela botshelo jwa gago o nnetse fela go tshameka metshameko eo, o fetiwa ke dithuto tsa gago, ga o je ka nako, ga o tlhape, o lebile fela go tlhola o tshameka metshameko ya mo internet-eng. Motshameko o ke o ratang ke Row Blocks.

Metshameko gore e tlhoke data gore o kgone go e tshameka ke gore inthanete ga o kgone go tsena fela ka mogala o o senang data. Data ke yone e dirang gore o kgone go golagana le mafelo a a mo founung a e leng gore go tshamekiwa metshameko mo go one. Motshameko o o mo inthaneteng o tlhoka data, o tlhoka founu, o tlhoka le nako.

Bosigo ke nako e eleng gore batho ba le bantsi ba iketlile. Fa motho a sa batle go reka data ya tlhwatlhwa e e kwa godimo a ka kopa mongwe yo o nang le data tsa gore a mo hotspot-e, a dirise data motho yoo mme a sa dirise phone ya motho yoo, a dirisa founu ya gagwe.

Metshameko ya mo internet-e e tokafatsa matshelo a rona ka gore ga go tlhokagale gore o tswele kwa ntle kgotsa o kopane le batho ba bangwe gore o kgone go tshameka. O nna fela kwa lapeng o na le data ya gago o ituletse fela. Gore bogologolo go be go sena metshameko ya inthanete ke ka gore bogologolo go ne go sena megala e e leng gore e dirisa inthanete kgotsa data ka jalo go ne go sa kgonege gore go ka nna le metshameko eo.

Dikotsi tsa mo inthaneteng ke gore bontsi jwa batho ba dirisa madi a bone go tshameka metshameko, bangwe ba tsenya dinomoro tsa bone tsa dikarata mo metshamekong e ba e tshamekang mme metshameko e ba jela madi. Go netefatsa gore metshameko ya mo inthanete e bolokesegile ke gore o dire dipatlisiso tsa gago pele fa o tshameka and motshameko mongwe le mongwe o leng gore o tlhoka gore o tsenye dinomoro tsa gago tsa karata ya banka mo go one ga o a sireletsega gotlhelele.